Dipalangwa tse di gaisang tsa bese di abelana le ditsala tse di gaufi, ba lelapa kgotsa e le maeto a le esi. Mo le botsala jo bo sa lebelelwang, bo bo bopegang teng motseleng.

Bakgweetsi ba bašwa ba ka kgona go tsamaya mo dikotsing tsa letsela tse di tlhanaselang ka go aga boitshepo, ka iketlo, ka go ikatisa ka thulaganyo le go dira ditshwetso tsa kelotlhoko.

Boitumelo jwa go emela, go utlwa, go itlhaganelela ga sefofane se tlhatlhoga fa fatshe, ga go lebale segolobogolo fa o bona lefatshe le go ngotlega ko tlase.

Bakgweetsi ba baithuti gantsi ba tlhoka go bontsha matshwao a a bonalang mo dikoloing tsa bone go supa maemo a bone.

Gore tsala ya gago e kgone go fofela kwa Nigeria lekgetlho la ntlha, e tshwanetse go simolola ka go beeletsa sefofane ka sefofane kgotsa ke setlamo sa maeto le go tlhomamisa gore ba nne le botokomane tsotlhe tse di tlhokegang tsa mosepele, go akaretsa di passport e dirang Visa ya go ya kwa Nigeria le dikete dipe tse di tlhokegang.

Ditlwaelo tsa setso le tsa loago le nna le seabe se segolo mo go bopeng maitsolo a bapalami le ditsholofelo tsa bone mo ditereneng. Ditlhotlheletsa sengwe le sengwe go tswa mo maitsholong go ya kwa tirisanong le batsamai ka bone.

Di heke tsa ditelele di botlhokwa mo mafelong a go tlhokegang gore batho ba tsene ka tsela e e laolwang ka ntlha ya tshireletsego, pabalesego kgotsa taolo. Mo mafelong a go duedisiwang ditsela, o duedisiwa madi a go tlhokomela tsela, go duela mafaratlhatlha le go laola pharakano.

Go kopanya dijo tse di nang le diporoteini tse di jaaka monoko le maungo a omositsweng go dira motswako mo motlhala o oketsang maatla. Fa go kopanya di le cheese go dira gore go nne le go loma go kgotsofatsa le go go leka-lekaneng.

Go simolola ka go phutha dilwana tsa botlhokwa tse di jaaka ditokomane tsa mosepele, tekete e dirang le boitshupo, mmogo le molemo e e tlhokegang tlhokega.

Kwa boemelafofaneng lwa O R Tambo, kgato ya ntlha ke go tsena e ka nna ka kwa counter-eng ya sefofane, kgotsa ba kiosk ya go itirela, kwa bapalami ba amogelang pass ya bone ya go palama. Mme ba ka falosa morwalo o tlhotlhomisitsweng, go latela go go tshireletso, ko dithoto di sekesekiwang, gonne mmebapalami ba ka nna ba tlhoka go go ntsha dilwana tse di jaaka di laptop, di diedi mo di tsa bone.

Go gweba ka batho ke bokebekwa jo bo senyang thata, mme go tselelwa ga jone go bontsha gore go na le diphatlha tse di kgolo mo dithulaganyong tsa tshireletsego tsa go dira gore molao o diragadiwe le tsa tshireletsego ya go . Go lwantsha kgang eno e ntshang e gola, go tlhokega gore go nonotshwe dikgato di le mmalwa.

Le go simolola loeto lo leleele go tlhokega koloi, makgetlho a le mmalwa a botlhokwa go ka thusa go tlhomamisa gore e babalesegile ka go thibela gore e se ka ya robega ka tsela e e sa lebelelwang. Simolola ka go tlhatlhoba thaere, go tlhola gore e buduletse sentle, gore a e onetse, le gore ga gona le tshenyo epe e e bonalang.